Batho ba kekeng ba kgona ho dula ba sa sebedise lebese, lebaka ke hobane lebese ke se seng sa dijo tseo e bang se tshwere dimatlafatsi tsa mmele. Moo ka fumanang di-protein-e le tse ding tse ngata. Ka hoo, lebese le bapala karolo e kgolo mebeleng ya batho. Lebaka ke hobane lebese le re jewa ke batho ba baholo le jewa ke masea, mme le ke bana ba banyenyane maporopotlwana. Jwale lebese le etsa le dintho tse ngata, o ka etsa dintho tse ngata ka lebese. Lebese le bohlokwa haholo bophelong ba motho, le lokisa le masapo le lokisa le meno.